Kukuba bathi xa beqhuba baqhube kakuhle bayeke ukusoloko bexabana, bayeke nale nto yokufuna ukodlulana emgaqweni.

Uloliwe uyakwazi ukuthwala okanye ukuthutha iimoto.

Kubalulekile ukuba ibhasi ibambe ixesha kuba abathuthi aba ibathayo kuyenzeka ukuba baya emisebenzini ngexesha elithile. Ke ngoku xa ingalibambi ixesha loo nto izokwenza ukuba iphazamisane nexesha labathuthi.

Kuzawubanzima ukuba akhwele iteksi okanye ahlale eteksini xa esiya edolophini kuba uhamba ngentonga. Loo nto imenza ahambe kancinci kwaye iteksi iphakeme. Kungenzeka angakwazi ukuphakamisa unyawo agibele eteksini.

Xa ibhasi itshintshatshintsha umzila wayo, loo nto inceda ukuba ikhawuleze ifike apho iya khona.

Ibhayisekile inobungozi kakhulu kwaye ayibathuthi abantu abaninzi. Andinomcebisa ukuba ayithenge.

Ndiye ndicinge ukuba ziphethe iinto ezifana neemoto kanje kwaye ziyisa kwizitolo okanye kwiivenkile ezithengisa iimoto

Ndingagibela eteksini le yomqhubi asigoduse yena ke.

Iphrem inkulu kakhulu kwaye baye bathi eteksini kufuneka uyibhatalele okanye ingangeni.

Ndiye ndivakalelwe kabuhlungu kuba ndiye ndibe noloyiko lokuba xa umgaqo umbi loo nto ichaza ukuba amaxabiso engozi okanye amathuba engozi aphezulu kakhulu.

Abaqhubi beeteksi bayathanda ukodlula imoto ezincane emgaqweni bayathanda futhi nokuwela nokuba irobhothi ivalile. Loo nto yenza ukuba maxabane nabaqhubi beemoto ezincane kwaye abaqhubi beetekisi ababahloniphi abaqhubi beemoto ezincane.

Iteksi eya edolophini ndiyikhomba ngokuba ndimiswe, ndimise umnwe phezulu.

Ndithanda ukuba lo msebenzi undenza ndibone amaphondo ngamaphondo, loo nto indenza, ndiyazi, ndazi iindawo ezahlukeneyo.

Ndingazama ukuthetha nomqhubi webhasi ukuba makahoye indlela aqhuba ngayo.

Kuyindleko kakhulu kuba okokuqala ioyile yemoto iyabiza. Loo nto yenza ukuba usoloko usebenzisa imali ukubhatala yona ioyile yemoto.

Into eye ithi qatha engqondweni yam kukuba lo mntu aqhuba uloliwe akasindwa na yena xa eqhuba uloliwe, akasiva na isisindo sale mithwalo inzima ayikhweleyo kuloliwe.

Hayi, azilunganga. Iitekisi kunye neebhasi ezihambela kwilali yam azilunganga kakhulu kuba sele zigugile, ezinye azinazo nesicabha. Ezinye izitulo aziphelelanga, iintsimbi zingaphandle. Loo nto ingenza ukuba kulimale abantu abadala, kakhulukazi aba bangaboniyo.

Ndingamxelela loo mqhubi wetekisi ukuba makasihambise ke asise apho sifuna ukuya khona.

Ndingehlisela amaxabiso eemali zokubhatala xa kusiya endaweni etekisi. Ndingafaka iWi-Fi emotweni ukuze abantu bathi xa behleli bakwazi ukuzonwabisa kwiifowuni zabo, kwaye ndingalungisa isimo semoto yam ibe ntle icoceke ngamaxesha onke.

Le mpazamo niyenzileyo iza kundibhidisa kakhulu kuba bendisiya eRhawutini ngokomsebenzi. Ngoku loo nto izawukwenza ukuba ndiphuthelwe kwithuba lomsebenzi abendisiya kulo. Bendicela niyilungise torhwana le mpazamo niyenzileyo.

Injongo yee-toll gates kukutya nje imali yabaqhubi.

Ndaye ndabona ukuba umqhubi wetekisi usibiza imali engaphezulu kwale afanele ukuba asibize yona, ndaxelela abantu eteksini. Loo nto yenza uxambuliswano phakathi kwabantu nomqhubi weetekisi kwaye nam.

Ndiyawuthanda lo msebenzi kuba undenza ndibone amaphondo ngamaphondo, loo nto yenza ukuba ndizazi iindawo ngeendawo eMzantsi Afrika.

Andikoyiki mna ukukhwela inqwelomoya kuba kudala ndiyikhwela, kwaye iphephile, kwaye iyakhawuleza nokufika apho iya khona.

Le mpazamo niyenzileyo iza kunditya kakhulu epokothweni kuba bendisiya eRhawutini ngokomsebenzi. Xa ndingenokwazi ukufika ngexesha loo nto iza kwenza ukuba umsebenzi ndingabisawumana. Bendicela nilungise le mpazamo niyenzileyo torhwana, andinayo enye indlela kodwa kufuneka ndifike ngexesha ebendibhukishe ngalo.

Ndingabuza apha eteksini ukuba akekho na umntu onemali etshintshekileyo andibhatalele, sithi xa sifika apho siya khona ndiyitshintshe imali ndimnike imali yakhe, okanye akekho na umntu onetshintshi anditshintshele ndibhatale.